Inkundla yemali ephathwayo engingayisebenzisa i-banking app. Iyashesha i-banking app. Akufani noma uzophathisa umuntu imali noma uzoyiposa. Uma uyi-transfer-ya manje, ifika manje kumuntu.

Eyi, esimweni esikanje mina ngokwami bengingazama ukukhipha imali kuma-savings ngikwazi ukuthi siqhubeke nomngcwabo cause phela ilunga lomndeni wami leli esikhuluma ngalo. Uma kuwukuthi mhlampe anginayo imali ekuma-savings ngingathatha ngisho i-loan ebhange. Ngizoyikhokhela as time goes, ngoba phela ngeke sikwazi ukuthi singawenzi umngcwabo ngenxa yokuthi umasingcwabisane awufuni ukukhokha.

Izici engingayihlanganisa, abakhubazekile, abesifazane abangakhubazekile, abakahle, abantu besilisa, abantu abadala, sebegugile, nentsha.

Izinto engingazicabangela ukuthuthukisa i-medical aid yami, uma wey'ngane, iy'ngane zami, kanye nami.

Umhlalaphansi, mina vele bese ngicabanga ukuthatha umhlalaphansi. Ngase ngahlangana nomeluleki wezimali, okungu-financial advisor. Sase sibonisana-ke ukuthi amathuba mangakanani. Manje into engikhathaza kakhulu ukuthi ukwehla kwezimakethe kuya kuya-afektha kakhulu, kuya-afekthana nje, kakhulukazi mase usuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi kuvele nje kube i-disaster. Kodwa-ke into ozosiqhamuka nesisombululo nayo leyo.

Amabhange kufanele abe nesikhathi lapho azovumelana khona umuntu ukuthi asebenzise i-overdraft. Ngoba uma kungase kuhlale nje, uyisebenzisa noma inini nje, umuntu angasebenzisa imali, enze i-overdraft, angabe angabe esayikhokha back, yabo.

Ama-insurance company anescefe lana, anesidina lana-ke, ngoba phela sisuke nifike nisayine i-contract kahle nabo ukuthi bazoletha itende. Balethe ama-catering, ibhokisi, yonkinto nje kuyo, bese-ke bathi uzokhokha imali engaka ngenyanga. Kuyaba masekwenzeka yonke lento le, abasalethi-ke futhi konke-ke manje, sebeletha itende kuphela. I-catering, ibhokisi, yonke nje le nto le abayisalethi. Kodwa i-contract yayithi bazoletha konke. Kuyaba abasenzi lutho. Kungcono nabaletha netende, abanye bavele bathi ngeke sikwazi ukuthi sinilethele zonke lezo zinto. Ngenxa yesizathu esithize. Sebenama-excuse. Mina into engingayenza nje ngingaqonda khona mhlampe makuwukuthi leyo insurance company nje, ngingaaqonda kuyona nje ngiyoyifuna, zonke lezi zinto esaba .

Mina ngokwami angiboni kuwumqondo o-right ukuthi ukubolekwa kwemali yomuntu angikuboni kuwumqondo o-right. Akuzixazululi iy'nkinga zakha lokho. Kunalokho nje kukudalela ezinye iy'nkinga ezingaphezu kwalokho. Ngoba manje umuntu ula, ula emqaleni wakho, ula emqaleni, ufuna imali yakhe. Awusakwazi ukukhululeka-ke manje. Ukweleta imali. Nangu umuntu, umkweleta imali yakhe, yabo. Kungono nje ukuthi uhambe uye ebhange, ufike ufune i-loan, bakunike i-loan. Isiyoba naleyo interest-ke leyo-ke, but uyazi ukuthi ukhululekile for now.

Eyi, ngabe kuyabheda, ngabe kuyabheda kakhulu ukube nje i-inthanethi ayikho. Ngabe nje lezi ndawo, lezi, ama-platform lawa okuxhumana o-Facebook, TikTok, hhayi bo, sengithi TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, ngabe nje kuyabheda, ngabe kuyabheda kakhulu, ngoba manje ngabe kusasetshenzwa ngale ndaba, ngale ndlela le yakudala yeposi. Sizosenda i-message, iyoyifaka eposini, iyoze ifike kuloyo muntu hlampe after thirteen days, yabo. Ngabe nje impilo isanzima. Ngingasho nje ukuthi hhayi basiza laba abakha lezi nkundla zokuxhumana. Kwenza ukuxhumana kube lula. Uma ufuna ukukhuluma nomuntu, uyam-WhatsApp noma umfonele manje, alibambe manje.